Data bundles yi tirha ka ku va munhu a chat-a hi yona ka ti social buudle yi tirha ka ti-social media loko munhu a la ku yi tirhisa a wu nge yi tirhisi as airtime ku fona hi yona kumbe swin'wana kambe loko i la ku ndla social media wa yi tirhisa i social media.

N'wana na wun'wani masiku lama a tshama a ri ka social media n'wana i la ku tirhisa social media na ku social media masiku lama ya hakela ene yi hakela mali yo tala loko u va u kha u yi tirhisa swinene u tshama u ri busy ka social media u ri online.

Vanhu va tshama va xavile data na ku data masiku lama va yi tirhisa ngopfu.

I ku va munhu a tirhisa data saver kumbexana a tirhisa Wi-Fi kumbe router leyi u nga ta jikajika na yona ku va u tshama u connect-ini eka data.

U nga kota ku fikelela ku va u karhi u Google something u kuma information yo karhi eka social media na ku va u nghena eka TikTok u nga yi tirhisa na yo TikTok hikuva u kha u tirhisa data loko u nga ri na data a wu nge yi tirhisi se loko u ri na yona data i nga kota na ku nghena ka TikTok na ku google something ka Google i nga kota ku swi google loko u karhi u tirhisa data kambe loko u nga ri na yona data a wu nge swi tirhisi swi swe swimbirhi.

Data yi hambanile na Wi-Fi hikokwalaho ka ku data yi tshama yi ri na yona fonini ya wena ende kun'wana i fambaku kona u va u ri na yona kambe Wi-Fi yi fane yi tirha ejaratini ntsena a wu tlakuli Wi-Fi u famba na yona na loko ko tshuka ku fambe gezi swi la ku na Wi-Fi ya timeka data u ta u ri hava kambe data ya wena loko u ri na yona fonini ya wena straight yi va yi ri kona W-Fi yi va yi nga ri kona.

Ku pfaleriwa ka data i ku va u nga ha ri na mpfumelelo wa ku va u tirhisa data u va u ri hava data.

Ku na ku hambana hikokwalaho ka ku five-G yi dya data ya le henhla ene na xipesi xa yona xi va xi rikulu swinene kambe three-G yi va yi ri hansi swinene na data ya yona a yi tirhi kahle four-G hi yona ya le xikarhi data ya yona ya tirha kambe yi pfa yi nga tirhi kahle yi pfa yi tirha kahle mara loko yi khoma hi five-G swi la ku data ya wena yi tirha kahle swinene no dya data yi dya data yo tala ya durha ku tlula letin'wanyana.

Data yi dya swinene loko i karhi u vulavula na munhu hi video call kambe loko u vulavula na munhu hi voice call a yi dyi swinene hikokwalaho ka ku munhu i va a nga ri ku n'wi voneni.

I ku va u languta leswaku foni ya wena yi tirhisa three-G four-G kumbe five-G na ku va u kota ku tirhisa data ya wena hi ku loko ti ri tinharhu a ti dyi data ku fana.

Ni vona swi nga ri kahle leswaku data yi fane yi expere-risiwa hikokwalaho ka ku i lo yi xava leswaku u ta va na yona fonini hi nkarhi wolowo u kuma leswaku a wu munhu wo tirhisa ngopfu data kambe data yi fane ku yi expire-rela u fane u va na ntlhontlho wa ku u fane u tshama u ri busy u karhi u tirhisa data swinene leswi swi nga wrong.

Maxavelo ya data ya hambanini ku na ku i xava data straight ku na ku i xava airtime loko u heta ku xava airtime u xava data so swi le ka wena ku u va u kha u la ku swi xavisa ku yini na le xopeni wa ya xopeni i fika u va byela leswaku u lava data ya mpimanyeto wo fika kwihi.

Mobile data loko i ri na yona kun'wana kun'wana i fambaku kona na foni ya wena data u va u ri na yona a swi fani na loko u karhi u tirhisa Wi-Fi loko u famba Wi-Fi yi sala ndlwini u va u nga ha ri na data kambe loko u ri na mobile data u va u ri na yoho hinkwakokwako la fambaku .

I ku va u xava data ya n'hweti hi yona yi xavekaku swinene u swi tiva ku a xikarhi ka n'hweti a ka ha ri na data leyi u nga ta yi xava.

Eya swi kona wa vula leswaku i lava ku xava social social data bundle kumbe la ku xava Facebook kumbe i la ku xava ya Instagram swi le ka wena leswaku u la ku xava yihi u la ku stream-a yini hi nkarhi wolowo.

Data ya wena ya ya hi ku swonghasi swi vula leswaku u tshama u ri online eka social media data ya wena yi tshama yi ri ku tirheni.

A nga yi tirhisi leswaku u tshama u ri online eka social media ya wena.

Swi vona ku u fane u tshama u pfule data save ya wena naswona u hunguta ku tshama u ri online eka social media ya wena.

I nga top up hi ku va u xava daily data bundles everyday yi tshama kha yi ti load-a hi yoxe.